Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ne ke ikutlwa ke tshogile thata, mme ke ne ke tswa mo nageng ya rona ya Aforika Borwa ke fofela kwa Zimbabwe.

E ne e le toro yaka sa ntse ke gola go iphitlhela ke palame sefofane, mme toro yaka e ne ya direga, mme ga ke motho yo e leng gore ke tshaba sefofane.

Tshwanetse pele a dire gore dipampiri tsa gagwe, makwaloitshupa a gagwe a siame, a tshwana le bo di ID le bo di-passport-o, dilo tseo di siame kgotsa bo di-VISA, gore a kgone go ka palama sefofane. Mme fa a fitlha mo boemelafofaneng mo nageng ya rona pele, a reetse, a bule ditsebe gore nomoro ya gagwe ya tulo ke efe, and-e gape wa go palama sefofane se fe. Mme fa a fitlha kwa le gone a dire fela yalo, a itse gore ga fitlha kwa lefelong le fe, a kry-e motho fa go tla mo thusa, batho ba bantsi kwa boemelafofaneng.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong yaka ke tiriso e e siameng, ka gore batho ba le bantsi ba feleletsa ba tsamaya sentle, ba ya ko mafelong a bona ba bolokesegile. And-e go na le dilo tse loreng ke a di rata, mme ga go na le sengwe selo se ke se rata ke yone taba eo. Mme ga go na le tsela ga ke ke di rate ke gore dibese di tlala thata mo toropong, ke dilo tse le gore di tlala thata, ga go a siama .

Mathata a o ka kopanang le o ne fa o dirisa karata eno ya botlhale ke gore, gongwe o fitlhelele gore o lebetse go e tsenya madi. Ga o fitlha kwa beseng ga e tshwantse o tsene, ya re ga ona madi, ga o na matlole, ga wa e tsenya matlole.

Se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke gore o itse go dirisana le batho, o itse go reiya sentle mo ditseleng tse dintle le tse di maswe. Mme e se mokgweetsi yo o dulang a itlhaganetse, o itse gore o dira ka matshelo a batho. Maitemogelo a a siameng a go ya kwa tirong, e nne motho yo o kgweetsa sentle, o itse maikarabelo a batho.

Ke dikotsi di le dintsinyana tse di ka diragalang fa go na le strike-e mme ka jalo, ka gore di feleletse e le gore di emisa dikoloi, dikoloi ga di kgone go ka feta melelwane e tletse . O fitlhele gore badiredi ba tsena lata ko meberekong, ba tsena lata jalo gongwe nako tse dingwe, ga ba tsene ba feleletsa ba lofa, ba nna le mo mathateng le makgowa ko mmerekong kgotsa gone ditiro.

Go ya ka nna lebaka la gore dibese di tsamaye ka nako e ntsi, ke gore di tsaya batho ba e leng gore bangwe ba ya ditirong, ba bangwe ba ditoropong, ba bangwe ba ya kae. And-e nka dira eng fa bese, nka dira gore e fitlhe ka nako gore bese e seka nkema ka dinao.

Ke tlile ka siwa ke bese ka ntlha ya nako ka gore ke ile ke a tsoga lata. Fa ke fetsa go tlhapa ke re ke a go emela bese, ke fitlhela e setse e e tsamaile, e ntshile.

Mo tikologong yaka ka lesego ga seke go tsamaye go nne le ditshupetso tse mo dibeseng, mme ga ke na maitemogelo a seo.

Ke ka ntlheng ya gore metsana le mengwe ga e kgone go tsamega dikoloi, kgotsa gone e sena ditsela tseo dibese di kgonang go ka fitlha kwa go yone, ka gore bese ke sepalangwa se se tona, se eleng gore se tlhoka tsela e e bulegileng.

Koketsego ya tlhotlhwa ya bone ya ngwaga le ngwaga ga ya tirelo, e dira gore go feleletse go se nne le kamano le tsa botaki, ka gore go feleletsa jaar-a le jaar-a madi a gago a sa nne sentle jaaka o batla, ka gore go dula ntse go fetogile.